Go palama sefofaneng e ne e se selo se se bonolo mme ke ne ka kgona go se palama go fofela kwa Cape Town.

Nka rata go palama sefofane ke kgone go bona mafatshe a mangwe mme nka rata ke palame sefofane se se se ka kgonang go nthusa ka bo gaufi ke sa tsamaya sebaka se se telele ba sefofane.

Nka eletsa lebala gore a dire certified passport pele a ka palama sefofane a ya kwa lefatshe le lengwe, mme ga fetsa go dira jalo o tla kgona go tsaya leeto la gagwe a kgone go fitlhelela Nigeria, mme ga fitlha ka fale o tshwanetse go dira bo nnete ba gore dipampiri tsa gagwe kgotsa yona passport eo o na le yone gore a kgone go nna le sesupo sa gore o tlhaga kae, gore fa go ka nna le kotsi ba kgone go mo thusa kgotsa go mo tlisa mo lefatsheng le a goletseng mo go lona.

Ke nagana dibese ke tsela e siameng ka e kgone go pega batho ba le bantsi mme di kgone gore e fitlhisa batho ka nako go ya mo ba yang teng e bile fa e ka tshwara nako go nna bonolo.

Ka nako dingwe fa o na le karata e nngwe e botlhale mme wa latlhegelwa ke karata eo motho o kgona go ikaya akaretse karata eo ka gonne o tlabe o setse o patetse ditsela tsa gago tsa bese le go tsamaya jang go fitlhela kae mme fa le mongwe a ka fitlhela karata ya gago a ka e tsaya a e dirisa go tsena mo beseng go fitlhelela kwa a yang teng.

Ka gonne mokgweetsi yo siameng wa bese ke go nne le tlhokomelo ya batho ga ba tsena mo beseng ba dirisa karata ya bese e netefatsa gore ba dirisa e seng kgotsa e maleba mme bakgweetsi ba dibese ba kgona go rwala batho ba le bantsi mo dibeseng mme re kgone go fitlhelela nako ka gonne ga go nne le dikotsi mo tseleng.

Batho ba ba yang tirong ba ka se kgone go ya tirong ka gonne fa o dirisa karata ya bese o patala gangwe ka kgwedi o kgona go e dirisa kgwedi ye yotlhe jaanong fa go ka nna di le lets say strike batho ba bese ga ba na madi a go fa ya ba tsamaye ba ye tirong ka go dirisa ditekisi ka gonne ba tla ba dirisitse madi a bone otlhe go patala karata e ya bese ya kgwedi gore e kgone go dirisa ya kgwedi yo yotlhe jaanong stike se ka senyetsa batho gore ba sa kgone go ya tirong.

Dibese di tsamaya ka nako e rileng gore di kgone go fitlhisa batho ka nako kwa tirong mme fa bese e kaa engwa ka dinao nka kopa thuso kgotsa mo karateng ya bese nka kwala maina a ka otlhe le kwa ke nnang teng gore go nne bonolo gore mongwe le mongwe yo o tlaba a le teng go nthusa a kgone go bona gore tlhaga kae.

Nkile ka siwa ke bese ka gonne bese e dula e le mo nakong jaanong gone go ka direga gore nna ke ile ka tswa metsotso e setse e fetile go tswa kwa ntlong go yang go palama bese ka fitlhela e setse e fetile ka gonne ga ena go elela ope.